Uhulumeni engasiza ngokuthi akhe amadamu noma athumele ngezimoto ama-waterkan ahambise amanzi emphakathini.

Abalimu basemaphandleni bezwa imibiko yokuthi kuqhamuka isikhonyane endaweni yabo. Lezi zinambuzane zingabhubhisa wonke amasimu ezinsukwini ezimbalwa. Zishiywe abalimu bengenalutho ukuthi lokuvuna. Abalimi kudingeka bathathe isinyathelo ngokushesha kodwa banezinsiza ezilinganiselwe zokulwa nesikhonyane. Yiziphi izinyathelo ezisheshayo kufanele abalimi bazithathe ukuze bavikele izitshalo zabo ekuhlaselweni isikhonyane?

Engingamtshela khona uThabo ukuthi akangalilahle ithemba ngoba nginaso isiqiniseko sokuthi lolu bisi lolu lusize abantu abaningi esigodini sangakubo.

Besicela ukuthi uhulumeni asitshalele enye imali yokuthi sizitshalele ngoba ukutshala nokulima iyona ndlela esingakwazi ukuy'philisa ngayo leyo, futhi indlela esingakwazi ukungenisa ngayo imali.

Izinto ezingenziwa ukususa ukhula namatshe, izinto ezingakuphazamisa ufake nomanyolo.

Awu ukugqoke i-PPE isikhathi eside, ungagcina usushiselwa ugcine ungasakwazi nokuphefumula kahle.

Yah kona ngingathuka nami uma ngase ngibone iy'nambuzane engingazazi yifike kanjani. Kona uma ngase ngithole sey'namathele sey'bumbene laphayana ey'tshalweni zami hhayi. Impela ungathuka ngoba usuke ungazi ukuthi yivelaphi yivumbukaphi koda futhi suke seku-late-ike ngoba umonakalo usuke usuwenzakalile. Kumele uvele uqale phansi, utshale kabusha.

Ayi cha ngeke ngikhone inyama inyama phela kimi. Iy'ndaba zey'nkolelo ezokuthi noma izoba nonya noma izobe injani. Inyama inyama ngeke ngize ngiyiyeke lo nto mina hawu.

Ukuvuna ngesandla kona kubalulekile ngoba ezinye izitshalo ezilula njengotamatisi kanye namagrebhisi kanje. Yidinga izandla eyilula njengoba lezi tshalo zombili zintengentenge, kodwa nawo umshini ungasebenza phela kwezinye iy'tshalo. Mhlasimbe njengokuvuna ama-aphula. Ngiyacabanga ikhona indlela esheshayo ngawo ama-aphula ukusebenzisa umshini.

Izitshalo ukuze yikhule phela zidinga umsoco lo osuke usenhlabathini phansi. Okusho ukuthi wena uma ulokhu utshela into eyodwa ngokuhamba kwesikhathi. Lo lezo y'tshalo zogcine ngasakhuli ngoba umsoco uzobe ungasekho enhlabathini. Kodwa iyalungiseka-ke leyo nkinga phela ngoba uma ngase utshale iy'thelo ezikuhlaza njengenamaklabishi iy'pinashi kanje. Lowo mhlabathi ube nalo ithuba lokuthi ululame.

Umanyolo uyingozi uma ungayazi into oyenzayo ngoba uma uzothela omningi mothele omningi mhlampe ey'tshalweni zakho, ungathi uyafika kusasa ufike seyishile zonke le zinto lezi. Yingakho mina ngincomelela ukuthi ngiwuvavathele emhlabathini mhlampe ebusika kanje mese kuthiwa sengivune zonke-ke vele iy'tshalo zami akusekho lutho. Sengiyalungiselela nje ngilungiselela isizini ezayo. Nje emhlabathini ngaso ngaleso sikhathi ebusika lungiselela umhlabathi ukuze mese ngiqala phansi isizini iy'tshalo zami zinyitshale inhlabathi isi-right vele. Isuke isilindele vele nje ukukhiqiza.

Yah kona ukhona engake ngambona evuna ngesandla. Yah khona kuyenzeka ukuthi nje kuthatha isikhathi eside ukuthi uqede ngoba phela izandla nazo zifuna isineke ngokwaso. Nale nto osuke uyivuna futhi nayo futhi ifuna isineke. Yah khona kuyenzeka, kuyavuneka nje ngezandla.

Into engiyibona engiyibona ngathi ingasiza kulomhlangano ukuthi sonke sivumelane sibambisane futhi ukuthi siqashe la bantu laba amafuthayo la bantu abafutha ushevu lo shevu lo oshisa ukhula nazoke-ke iy'nambuzane lezi eyihluphayo. Ya yiso isinyathelo sokuqala esingasithatha leso emhlanganweni.

Angakhetha sona isithelo esisha ngoba ngiyabona ujamu lo wenziwa ekhaya hhayi, mhlampe ngabe usukade wangicika lowo jamu lowo. Nakho phela ukusiza ukuthi kushintshe ushintshe into oyidlayo. Ingakho ngathi hhayi isithelo esisha ayi ngihamba naso.

Ngicabanga ukuthi umnumzane uMkhize ugxile kakhulu ey'ntweni engeke zize zimsize kakhulu khona ezinye izinto angangayinakanga ngenkathi ekhalela isu lakhe leli lokuzalanisa noma-ke kungenzeka-ke ukuthi imfuyo yakhe isizalise kakhulu ayisekho uhlobo olusho olungaphuma, sekuzalanise kakhulu.

Nami ngiyeke ngadlula lapho eyi into eyayishisa laphaya ngashisa ngajuluka umzimba wonke. Kodwa ngangathi ngiphethwe yikhanda eyi amehlo ayesekuhlungu-ke futhi. Uvele uphathwe yikhanda nje. Waze washisa waze wadlulela umzimba uvele uzwele.

Awu ubaba ubaba uNkosi akaqhubeke nokonga imbewu yakhe ngoba le nto le yama-genetically mortified hhayi angiyizwa kahle mina. Le nto yokuthi nje khona iy'mbewu ey'khuliswe kumalebhu. Ayi ayi ngihamba nemvelo mina imvelo engiphila ngayo lokho kwama-GMO hhayi. Kunezifo ongeke uwazi ukuthi laphaya kanjani ezovele yivumbuke nje ziqhamuke ngayo le nto le. So ingakho nami ngithi ayi akaqhubeke nemvelo yakhe ubaba.

Izitshalo kwamele azitshale ummbila, ummbila ayi uyakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi isikhathi eside. Uyawutshala nje kuphela. Enye into angayenza ukuthi athathe amanzi awafake kumathanki. Ebatshele nasekhaya ukuthi amanzi bewonge manje uma bewadinga bazowathola emathangini noma emabhakedeni.

Ngingaqala ngokugqoka i-PPE yami iphelele emuva kokuba ngisebenzise izibulali nambuzane lezi.

Abelimi okumele benamathela ey'tshaleni zendabuko ngoba zona iy'tshalo lezi esinazo siyazazi ukuthi zisiphatha kahle emzimbeni uyabo yonke leyo nto leyo mali. Kanti lezi ezakhiwayo asikakazi ukuthi ekuhambeni kweminyaka zizoveza ziphi izifo. Lezi lezi hlahla lezi ngoba into eyakhiwe nje emalebhu ihlezi inokugula okusesayidini okungaziwa.

Inzuzo ukuthi awubusancika emanzini ukuze zikhule lezi hlahla odinga zokuthi lezi hlahla ziyashesha ukufutha, ngoba ayinawo phela amanzi zona zifutha kalula.

Izifunda zivumele ukuthi ama-fruit-i kube yiwo avunwa ngezandla ngoba yikho ukudla okuthambile lokhu okudinga isandla into ethambile ukuze kungonakali mese ukufuna.

Ngingacinga umanyolo nemithombo emisha eyama-fruit, izitshalo nje ey'thambile ezodinga izandla.

Ngibona ngathi uzizwa enganeme neze ngoba phela impilo yakhe yonke le kade eyenza le nto. Manje mase ephoqwa impilo ukuthi eyeke ngeke ejabule. Ngibona ukuthi isimo somuntu ojabule.

Mina owami uke engichazele ukuthi kuba lula ukuvuna ngezandla. Akamoshi sikhathi akuthathi sikhathi yonke into iba seduze uma usuvuna.

Ngokubona kwami angiboni ukuthi khona ushintsho elisezoba khona ngoba umonakalo usuwenzakele vele bekushisa kushisa kakhulu uma kubanda kubanda kakhulu imvula uma ina ina kakhulu. Angiboni ukuthi into esazolungiseka.